Fa ke kgetlha go pagama sefofane ke ikutlwa ke itumetse ebile ke na le kgatelopele. Ka gonne sefofane se ntsha ka bonako le ka tsela e e boreledi go feta mekgwa e mengwe ya dipalangwa. Nna ke ne ke fofela kwa Cape Town own e leng lefelo le le le tletseng ditlhotlhwa tse di monate, tlhago e ntle, mafelo a a ikgethileng a boithabiso. Go fofela kgona go thusa gore ke fitlhelele ka potlako mo lefelong le le kgatlhang. Mme ka nako e nngwe go tlhoka tshenyo e e telele mo metsing le mo ditseleng di ikutlwa e le phitlhelelo e e monate. E tlisang boitumelo le boikanyo boikanyego fa e ntšha.

Nna ke tiro ya me go pagama sefofane. Ka gonne ke bona e le tsela e e tlisang kgatelopele le boitumelo. Fa ntse ke le mo godimo ke kgona go bona lefatshe ka bophara, tlhago le mafelo a a makatsang. Mme seo se tlisa maikutlo a monate le boikanyego. Le fa go ntse jalo ke tlhaloganya gore batho ba bangwe ba tshaba sefofane ka ntlha ya kgatelopele, diphefo le tshenyo e e sa tlhomamang. Go tshaba ga bone go amana le tsholofelo ya tsogo le tshwanelo ya gore ga ba itse se se tla diragalang. Nna ke tlhomameseletse maikutlo a ka ntlha ya go itshokela le go itse gore sefofane ke tsela e e sireletsegileng le e tlisang phitlhelelo e e monate.

Fa tsala ya gago e batla go ya Nigeria ka sefofane tlhopha sefofane le lefelo la go eta. Netefatsa passport-o le Visa di siametse. Reka ticket-e ya sefofane. Tsamaya mo boemelong jwa sefofane ka nako. Fa o goroga kwa Nigeria leba ditaelo tsa boemela sefofane. Mme o bontshe passport-o le Visa. Seno se netefatsa leeto le le boreledi le le sireletsegileng.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong ya me e na le melemo le dikgwetlho. Santlha, ke rata gore dibese di tlisa diphitlhelelo ya palang ka nako e e kwa tlase. Ka gonne di thusa batho go ya tirong, sekolong le mafelong a a farologaneng ka ditshenyegelo tse di kwa tlase. Le fa go ntse jalo ke sa rate gore dibese di tlwaelega go tletse batho le go tsaya nako e telele fa di ema mo di-park-eng. Mme tse dingwe di sa tlhomamisege ka polokego ya ba ba tsayang ka tsona. Ka jalo tiriso ya dibese e melemo fa e tsamaya sentle ebile e sireletsegileng. Mme e ka nna bothata fa go na le go tlala go tshela ka tsela e e sa tlhomamang kgotsa e sa tsamayeng ka .

Fa o leka go dirisa karata ya botlhaba mo dibeseng. Mathata a a tlwaelegileng ke system e e kgololeditswe ka dinako dingwe system kana e kgoloeleditswe kgotsa e sa amogele karata. Go na le go le thata go e reka kgotsa go e tlamela mo mo sa gago. Bangwe ba ka se tlhaloganye mokgwa wa go reka kgotsa go tlamela dikarate e botlhale. Ditshenyego tse di fetileng ka ntlha ya go dirisa karata. Fa karata e sa tsamaye sentle o ka tshwenyega go duela gantsi kgotsa ditshenyegelo di sa lekana.

A nne mokgweetsi o siameng wa bese ka ntlha ya boikarabelo, tshwaragano le polokego. Bakgweetsi ba thusa ka go netefatsa dibese di tsamaya ka nako. O boloka polokego ya batho le laola maemo a letsatsi le letsatsi, go dira gore batho ba fitlhe tirong ka boreledi. Bakgweetsi ba dibese ba kgona go dira gore leeto la batho le tsameka boreledi le polokego .